Ngokoluvo lwam, xa ndicinga ii-drones zingabanceda abafuyi ekukhuseleni imfuyo yabo ekuthenini ingebiwa boonqevu xa ngaba bezama ukuzokweba imfuyo. Kwaye i-drone futhi ingabanceda abalimi ekuthenini babone yonke into eyenzeka kwiintsimi zabo abalime kuzo, kuquka nabantu abazobe besenza izinto ngobumnyama xa ngaba abalimi besemizini yabo bengaboni nto kwintsimi zabo. I-drone ingabancedisa kwinto ezikanjalo ekuthenini ibagadele, babone yonke into ibiqhubeleka.

Ngokoluvo lwam, kule meko bathi abasebenzi befama yamaorenji bajongana nayo, ndingathi noko abanini beefama kwakungafanele noko bacingele bangade basose babadilize bonke ngenxa yoba befumene oomatshini bokuvuna amaorenji. Noko abanye babo abo basebenzi befama babeyidinga nyani loo mali. Olwam uluvo kwiimeko ezikanje lingaphinde futhi luthi noko ingaske abanini beefama baqashe ekungcono abanye abasebenzi abazokwazi ukusebenzisa loo abo matshini abo.

Utata uMfene ndingamcebisa kwinto yobana inyama yakhe ukuze ayigcine ingaboli ixesha elide makazame noba yimikhenkce, ngokwelwimi lwesiNgesi kuthiwa yifriji. Azame zona, ukuthenga zona azigcine phaya ukuze zihlale zisemkhenkceni. Ngeke zize zibole xa ngaba zihleli emkhenkceni ukuze abantu noko bade bafumane imali, bayithenge inyama yakhe utata uMfene ide iphele ingakade imoshakale. Umkhenkce kule ngxaki ajongene nayo nguwo kuphela ongathi umncedise, nguwo ongasisisombululo kule ngxaki utata uMfene ajongene nayo.

Izityalo zam indlela endizozikhusela ngayo kwizinambuzane ezinobungozi kungokubana ndithathe iinkuni zam, iintonga, ndenze into engumfanekiso womntu entsimini yam okanye egadini yam, ndiyinxibise impahla zomntu. Laa nto leya izawuthini? Izothi ithuse ezi zinambuzane zinobungozi kwizityalo zam, iintaka kanje. Kwezi izityalo zincane njengezithole zekhaphetshu ndizothatha laa laa nto kuthiwa ngumthuthu. Umthuthu lo womlilo ndiwuthele phaa ngaphezulu ukuze umbundane ungakwazi ukumosha izityalo zam.

Icebo lam njenganamntu ufuna ukuqala ifama ndizilindele izimo ezikanjalo, izimo ezinjengengokunqaba kwemvula. Kwaye ndicinge into yobana ndizozama amaphayiphi, imibhobho, ezodidontsela amanzi. Phi? Emfuleni. Ndikwazi ukuthi ngexesha lembalela mna amanzi ahlale ekhona ndikwazi ukunkcenkceshela izityalo zam ngawo wonke amaxesha. Kwaye ndizophinda futhi ndizame iimbiza ezizogalela amanzi ukuze ndikwazi ukunkcenkceshela noko ezi zityalo zincane ezi zingeke zikwazi ukunkcenkcesheleka ngemibhobho le mikhulu yokutsala amanzi. Ndikwazi ukuthi ndizinkcenkceshele zona ngokwam ngaphandle kokubana ndisebenze .

Iindlela zokuxhela ezikhoyo kule mihla yangoku zininzi kodwa ke ndizawubalula ibe nye, ndizawukhankanya ibe nye. Kukhona oomatshini bokuxhela kule mihla yangoku, oomatshini abavele bayinqunqe inyama ibe ibe ihlukane ibe ncane. Abo matshini abo noko abaduri kakhulu bayafumaneka kwizitolo ezithengisa oomatshini ngamaxesha amaninzi kwaye bayakhawulezisa aba matshini aba. Ndingamcebisa umntu ofuna ukuxhela inyama yakhe ngokukhawuleza uba makakhawuleze azifumanele laa mtshini ukwazi ukuthi umkhawulezisele inyama yakhe ngokukhulu ukushesha.

Iikholeji needyunivesithi ezikhoyo zidlala indima enkulu ekuqeqesheni abantwana abatsha ekuthenini babe ngamafama ngoba ziye zithi ziyabafundisa izifundo ezingezolimo zibabonise futhi neendlela nezakhono zokubana iqalwa njani ifama. Xa ngaba sowusenza imali kwiifama yakho, imali yakho uyigcina njani, nje zonke ezaa zinto neendlela zokubana ifama yakho ungenza kanjani ukuze iqhubeleke iye phambile. Zeziphi izinto ekumele uzisebenzisile ukuze uchumise izityalo zakho ukuze izityalo zakho zihleli zichumile, zithengwa zithandeka ebantwini. Nje iiyunivesithi ezikhoyo nokholeji zidlala eyona ndima inkulu ekuphuhliseni isakhono sotyala kulutsha lwanamhla.

Amanina iingenelelo zawo zokuqala kukubana amanina abanamaxesha okubana aqale ishishini ewonke ngolimo, mhlawumbi athenge umhlaba kuloo ndawo ithile. Xa ngaba sefumene loo mhlaba lowo adibaniselane ngemali athenge izithole akwazi ukuthi atyale aqale ifama eliqela, not kungabe kungabi lilo inina eliyi-one, kube ngamaqela amanina amaninzi. Ayakwazi ukuthi adibaniselane ngemali aqale loo fama yawo kumsebenzi wezolimo, ngoko ke nanjenganamphathiswa wezolimo ndiyayiqhwabelela loo nto, ndiyalihalalisela ingenelelo lamanina kwezolimo.

Indawo ezihlala abasebenzi befama zibaluleke kakhulu ngoba zizo kaloku ezibakhuselayo, ikwazizo futhi ezikwaziyo ukuthi zibakhusele kwizinto ezimbi ezenzeka ngaphandle. Zizo futhi ezikwenza ezenza bakwazi ukuvukela kwangethuba kwakusasa ukuze bakwazi ukuyojonga, ukuyosebenza kwifama. Hayi aba bangaba bazosuka kude emakhayeni wabo, bekude neefama bafike mhlawumbe izityalo sezithe zamoshakala ziintaka. Noko zibalulekile iindawo apho kuhlala khona abafama, abasebenzi basefama, zibaluleke kakhulu.